E ne e le kgaisano e e nang le ditlhopha tse di fapaneng tsa batshameki ba ba nang le bokgoni jo bo kwa godimo ba go tshameka metshameko e e ratiwang jaaka League of Legends. Batshameki ba ne ba le mo kgaolong e e tlhotlheletsegileng, ba le mo maemong a a kwa godimo, ba ne ba tshameka thata ba leka go fenya mme go ne go na le baamogedi ba ba neng ba ba tshegetsa, go ne go le monate go le tlhakatlhakano ya go tshameka le go nna le monate le go metswalle le baamogedi.

Go nna teng ga metshameko ya Esports go tlisa diphetogo tse di kgolo mo lefatsheng la go bapala dipapadi tsa motshameko wa video. Mo megaleng e fokoditseng go tshameka ka namana go metshameko, go nna teng ga metshameko ya Esports go dira gore batho ba kopane go bapala le go itumelela mmogo le fa ba le kgakala.

Ke motshameko wa Esports wa kgwele ya dinao.

Ke dumela gore mo nakong ya gompieno batho ba dirisa di .

Ke dumela gore mo nakong ya gompieno batho ba dirisa diileketeroniki go ka tshameka metshameko e e farologaneng. Didiriswa tseno tsa se eleketeroniki tsa metshameko di ama tsela e metshameko e e tumileng ya gompieno e tshamekiwang ka yona ka go dira gore metshameko e nne teng mo di tse di neng jaaka di-computer, di-console-o tse di tshamekang metshameko le difounu.

Go tlhokega gore motho a nne le kgokagano e botoka ya inthanete gore a kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, gape o tlhoka computer e e nang le bokgoni jwa go tshameka metshameko e batlang go dirisiwa inthaneteng. Metshameko e e tumile ya mo inthaneteng e akaretsa metshameko jaaka Multi-player, online Battle Arena, MOBA le metshameko.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama ka gore o tla tshameka le batho ba bangwe ba ba kwa godimo mo lefatsheng o tla ithuta maano a mašwa mme o ka nna le kgaisano e e kgolo. Fa o tshameka o sa kgaotse o ka nna wa itshwara sentle mo metshamekong e mengwe jaaka Counter Striker kapa League of Legends.

Metshameko e mentsi ya Esports e tlhoka kgokelo e e tseneletseng ya inthanete le data gore e dire sentle o tlhoka inthanete e e potlakileng le data e e lekaneng go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ntle le mathata a go fokotsa kgotsa go kgaogana. Di-controler, keyboard, mouse-o le ditlhogo tsa ditshwantsho di botlhokwa go tshameka. Fa o le mo South Africa, o ka tlhoka go netefatsa gore o na le sa data se se lekaneng le inthanete e e potlakileng go tshameka sentle.

Go na le ditsela tse mmalwa tseo motho a ka di dirang go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ntle le go reka data e e kwa tlhwatlhweng. O ka leka go dirisa dibanka tse le tsa data tse di theko e e kwa tlase tse di nang le data e e lekanyeditsweng ya go tshameka metshameko, gape o ka leka go tshameka metshameko e e sa diriseng data e ntsi jaaka metshameko e e offline kgotsa e e nang le dikgetho tsa go fokotsa tshireletso ya data.

E dirile gore go tshameka metshameko go nne teng mo inthaneteng mme batho ba kgone go tshameka le bangwe go tswa dikarolong tse di farologaneng tsa lefatshe. Mo South Africa Esports e gola ka bonako mme e dira gore batho ba thusega ka go tshameka le go lebelela metshameko e e kgatlhisang jaaka League of Legends, FIFA le Counter Striker.

Nka laola nako ya ka ya go tshameka, wa tsaya dikgaba, netefatsa gore o tsaya tlhokomelo ya botsogo jwa gago jwa kelello, dira dithuto kana tiro, nna le botshelo jwa sephiri le batho ba bangwe.